Mo setsong sa me ke apara diaparo tse 'bonolo le tse di tlwaelegileng, ke tse tshwanetseng tiro le boithuti, ka kakaretso ke ne ka dira tshweetso go apara diaparo tse di tlhomameng ebile di tlhomologileng tse di tlwaelegileng mo setšhabeng gore di seke di a nkgopotsa kgatelelo kgotsa go tshwenya ba bangwe. Fa dingwaga di ntse di feta, diaparo di fetoga ka gore ke simolola go kgetha diaparo tse di nang le mokgwa o botoka, ke akanyetsa ponelopele le boitshwarelo jo botoka, ke apara diaparo tse di tlwaelegileng tse ke di tsamaisanang le maemo a setso le dikopano tse botlho .

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference.

Ke akanya gore moaparo wa setso wa basadi o montle ke sesepa sa ditlhogo sa ditswana se se itsegeng ka mebala e e fetang dipaterone tse di tlwaelegileng, le bogolo jo bo siameng. Ke nagana yalo ka ntlha ya gore mebala le dipaterone di dira gore moaparo o bona le o kgethegile ebile o kgatlhang, o bontsha setso le tsa bosadi ka tsela e e tlotlegang, o tlhomamisa boitshepo le ponelopele mme o dira gore motho a ikutlwa a kgotsofetse ka tsela eo a bonalang ka yone.

Ee, ke nagana gore diaparo tsa setso tse dikhutshwane, tse di ntseng di bonwa mo setšhabeng di ka nna le tšhono ya go ama tsela e baithuti le banana ba segompieno ba akanya ka go apara, fa bana ba bona diaparo tse dikhutshwane mo meletlong ya setso, ba akanya gore go apara diaparo tse dikhutshwane go siame mo setšhabeng, le fa mo go setse go na le melao le ditlwaelo tse di farologaneng, go botlhokwa go tlhalosa gore setso se na le melao ya phoso le tlotlo, mme go apara diaparo tse di bontshang nama kgotsa tse di sa tlotla mo motho wa mosadi ga se se ka tshwanela mo maemong a a tlotlegang kgotsa mo tirong, bana tshwanetse go rutiwa ka bontle le boitshwaro go itse go apara ka mokgwa o o siameng go bontsha tlotlo le boitshwaro mo setšhabeng.

Fashion-e, diaparo, dibaga, le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha gore motho ke wa setso se se feng ka tsela e latelang, diaparo le fashion-e mebala, dipaterone, le mofuta wa diaparo di ka bontsha setso sa motho, kwa a tswang teng le maemo a a tlwaelegileng mo setšhabeng. Dibaga le dilwana tsa go ikgabisa tsone di ka tlhalosa boemo jwa motho, maemo a setso, le ditlwaelo tse motho a di latelang. Seabe mo bontsheng , le ditumelo, go apara ka mokgwa o kgethegileng go ka bontsha go tlotla melao ya setso.

Go ya ka setso sa Setswana le ditso tse dingwe fa mosadi a sena go nyalwa, o tshwanetse go simolola go apara moaparo o tlhomameng le o o tlwaelegileng, o sa bontsha nama ka tsela e e kwa godimo kgotsa o seke wa tshwanela ke ditumelo tsa setso. Moaparo o mosadi tshwanetseng go apara ke o tlhomameng, o tlotlegang ebile o bontsha botšwalo jo bo siameng, go le jalo ka gonne setso ke batla gore mosadi a bontshe tlotlo, boitshwaro le ponelopele fa a bontsha motho jwa gagwe mo setšhabeng.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka lesela la setso le le borethe kgotsa dikgwebo tse di tlholego, lesela la di tlholego le bonolo go apara bo mme le a kgatlha mo letsatsing le le lengwe le lengwe, le oketsa boitekanelo mo mothong le fa e ntse a tshameka kgotsa a a dira ditiro tsa letsatsi le letsatsi, le tshegetsa boitshwanelo le ponelopele ka gore le tlwaelo tsa setso mme le dira gore moaparo o nne o tlhomameng. Maina a setswalo a ke itseng ke leteisi, khiba, le tlhako ya bagwera.

Ke akanya gore setso le diaparo tsa basadi di na le kamano e kgolo. Diaparo tsa basadi di bontsha tlotlo le boitshwaro jo bo siameng mo setšhabeng, di tlatsa melao le ditlwaelo tsa setso tse di rutang basadi ka fa ba tshwanetseng go itlhagisa le go itshwara. Ke bokhutshwane moaparo ke tsela ya go iponagatsa ka setso, go bontsha boitshwarelo le go mekgwa ya ditso.